Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona jang malebana le go tsofala le go tlhokomela batsofe di bopa maikutlo a rona ka gonne re itemogela re nna sebaka le bagodi ba rona mme re a rutega re tsaya dingwe di le pedi kgotsa di le tharo mo go bona ga ntse re ba tlhokometse ba re ruta ka tsa botshelo mme ba re ruta gore botshelo bo ntse jang go tlhokomela mogodi o ka ithuta go le gontsi ka gonne wa tlotla o re tlotlela se eleng boammaaruri.

Mo tikologong ya gago ke ditirelo dife tse di tlamelwang bagodi, ke ditlamelo tsa lefapha la pholo go netefatsa gore bagodi ba rona ga ba e kgakala ga ba batla go ya tleliniking mme ba kry-a thuso ya tsa pholo ka bo gaufi go tswa mo tikologong ya me.

Ke bona go le botoka gore bagodi ba tlhokomele ke ba lelapa la bone ka gonne ba tsile go bona lerato mo go ba lelapa la bone go feta fa ba ka bona lerato ko tlhokomelo ko dintlong tse di tlhokomelang bagodi mme gape ba tlo utlwa ba ka matsatsi otlhe fa ba na le ba lelapa la bona mme gape ba tsile go ikutlwa ba na le tshegetso nngwe leng e tla bong ba e tlhoka fa ba na le ba lelapa la bone.

Mo setsong go lebeletswe gore bana ba tlhokomele le go tlotla bagodi mme gape boammaaruri ke gore ka dinako tse dingwe bana ga ba kgone go tlhokomela bagodi ka ntlha ya madi ka ba se na ditiro kgotsa madi a ba a amogelang kwa tirong a se mantsi.

Mo lefelong le le tlhokomelang bagodi la puso ditirelo tse e leng gore ba ka fa bagodi ke dijo, bonno, kalafi tsotlhe tse e leng gore di siametse bagodi mme gape ba tshwanetse ba netefatse gore ba bagodi ba ikatisa gore ba nne ba itekanetse ka dinako tsotlhe mme ba tshwanetse go netefatsa gore ga ba bue thata ka pelo ba nna ba itumetse ka dinako tsotlhe ba ba tlhokomele sentle ebile ba ba rate.

Ke akanya gore puso e ka tlamela lefelo le le tlhokomelang bagodi ka didiriswa mme gape ya netefatsa le gore e phela e isa dijo ko lefelong leo gangwe le gantsi mme ba lefapha la pholo ya mmuso ba etela bagodi ka kgwedi le kgwedi go netefatsa gore boitekanelo jwa bone bo ntse sentle mme seo se ka tokafadiwa ka puso e ka ikemisetsa go thusa lefelo le le tlhokomelang bathusi bagodi mme la ba tlamela ka tsotlhe tse ba tshwanetseng go ba tlamela ka tsone ka nako nngwe le nngwe ka malatsi otlhe.

Ke akanya gore madi a phenšene a puso a ama batsofe ka e ba thusa gore ba kgone go itlamela e ba ama sentle gonne e a ba thusa ba kgona go itlamela ka madi ao mme ba kgona go ithekela dilwana tsa kgwedi madi, puso a dira phapang e le ruri mo matshelong a batsofe ka gonne ga ba sa tlhole ba kgona go dira mme madi a a ba tswela mosola e le ruri ba kgona go itshedisa ba patela di-society ba reka dijo mme ba dira le tse dingwe mme madi ao a ama matshelo a batsofe botlhe ka kakaretso.